Ke ile ka palama bese ka nka leeto le letelele le metswalle re ya Cape Town, re tletse ditsheho, dijo di le monate le dibaka tse ntle tsa naha. Re ile ra ja mazimba di chocolate le borotho, ra etsa hore leeto le be monate le ho feta. Ha re fihla mantsiboyeng, mabone a motse a phatsimang a ile a re amohela a rala motheo pakeng sa ketsahalo e thabisang e larileng ka pele.

Ke ne ke nahana hore ho ka thusa haeba di renke tsa di taxi di na le matshwao le dimmapa tse hlakileng, ho etsa hore ho be bonolo ho fumana ditsela tse itseng. Mohlomong le pontsho ya digital e bontshang di taxi tse latelang, tse fihlang, kapa ditsela tse teng, di ka fokotsa pherekanyo.

Ke ikutlwa ke tsielehile mme ke tshwenyehile ho tseba hore kopano eo ne ke e lokiseditse ho ya ho yona, ke kekebe ka kgona ho ya ho yona. Ha hona le dikarabo tse hlakileng tse tswang ho basebetsi, ke leka ho dula ke kgobile matshwafo empa ho thata. Ke tla boloka mohala wa ka ha ke qeta ke fumane mokgwa o mong wa hore ke ye kopanong.

Dumelang Ke rata ho botsa hore na ho na le ntho eo le ka efang apo la etsang ho thusa baholo ba rona ka ditshenyehelo tsa di palangwang? ka sebele ba thatafallwa ke ho tsamaya, mohlomong ho na le mokgwa wa ho fana ka ditefiso tse theotsweng kapa mofuta o itseng wa sekgahla se ikgethileng bakeng sa batho ba baholo. Sena se ka ba thusa haholo, se ka imulla morwalo le ho ba thusa hore ba phete mesebetsi ya bona.

Ke ile ka hlokomela hore batho ba hloka dintho tse kang mesamo e phothuluhileng ya molala, dikobo le metsi a mangata bakeng sa maeto a malelele. Dijo tse bobebe le boithabiso jwalo ka mmino kapa dibuka, di etsa hore mopalami a natefelwe. Hape ho ba le dibaka tsa phomolo tse hlwekileng le dintlha tse hlakileng mabapi le dibaka tsa ho emisa ho tla thusa.

Taxi ena ha ke batle ho e palama hobane e le sikorokoro sa koloi. Ha ke e palama, ke tla be ke beha polokeho ya ka kotsing, hobane ha ke tsebe hore na koloi ena e tla kgona ho ema na tseleng.

Ha ke nka leeto le letelele, ke rata ho sebedisa tekesi, hobane ya potlaka e tsamaya ka pele ho feta terene le bese. Mme motho o tla fihla moo a yang ka pele.

Ke e lo reka koloi e ntle e sotho, e bitsang dikete tse makgolo a mabedi a diranta, ke lo reka koloi ya ka Gauteng, ke thabile haholo.

Ke rata ho hlokomedisa hore baithuti ba bangata ba tsamaya sebaka se selelele ho ya sekolong, e leng ntho e sa sireletsehang le e kgathatsang. Na Lefapha le ka nahana ka ho fana ka dipalangwang tse sireletsehileng, le tsa theko e tlase bakeng sa baithuti ba? E tla thusa haholo ho netefatsa hore ba fihla sekolong ba bolokehile le ka nako.

Dumela ke thahasella ho ba mokganni wa Uber kapo Bolt, mme ke rata ho tseba mokgwa wa ho ingodisa. ke kopa le fane ka ditlhoko le mehato eo ke lokelang ho e latela, dintlha tsa ka ke Thabo, ID ya ka ke ngwe pedi tharo nne. Mme se ke loketse ho qala ka pele ka moo ho ka kgonehang, ke se ke na le koloi e loketseng tsela.

Nka ithaopela ho romela diaparo ka tshebeletso ya poso e tshepahalang, kapa khampani ya di courier bakeng sa ho tsamaiswa ka potlako le ka mokgwa o sireletsehileng. Ke ne ke tla etsa bonnete ba hore ke paka diaparo ka mokgwa o sireletsehileng, mme ke fana ka nomoro ya ho di lata, e le hore di ka latela thomello.